Bangayiphucula ngokuba basinikeze ixesha lokuba sikwazi ukufaka imifanekiso enemibuzo esiyibuzayo, sikwazi nokufaka amaphepha wethu abazothi bawafunde, bajonge kwaye bangasinciphiseli ixesha lokubuza. Yenziwe yonke loo nto mahala, bangasibhatalisi. Xa ubuza imibuzo noba ubuze kangakanani bakucacisele ngendlela erayithi nelungeleyo futhi kuhlale inethiwekhi yabo ihamba phambili ingasokolisi.

Ingozi yomntwana one-smartphone kukuba udibana nemimcelimngeni eminintsi kwaye kwezonxibelelwano zinintsi iinto eziphayana ezifana nohlukumezeko nezinto ebekungafanelanga ukuba zikwi-intanethi eziye zichaphazele abantwana ukuba badibane nazo. Ezinye ezingezizo ezesikolo, ezo nto zibangele ukuba isikolo size mva ebantwaneni, bajonge ezo zinto. Abanye badibane nabantwana abangabaziyo, bathethe nabo, bafune ukudibana nabo babonane nabo ngobuso. Xa befika kwezi ndawo balimale bakhuthuzwe, babulawe.

Iingxaki eziziswa yi-social media kusapho lonke kukuba anibonani ngobuso ngobuso. Okwesibini, ezinye izinto kuye kufuneke ubana xa zithethwa zithethwe nijongene kuba ziye zingacaci ngale ndlela zithethwa ngayo kwi-social media. Okulandelayo, ezo zinto ziye zisehlisa isidima samasiko nezithethe zethu ngoba kude kudala kwakungekho zimfonomfono, ngoko kwakujongwana ezinye izinto zingasasazeki kwi-social media. Kanti i-social media ikakwazi ukuphuncula ezinye izinto zisasazeke, zaziwe nangabanye abantu.

Yeyona mini eyaba mbi kakhulu leyo ngoba ndandise ndiqhelile ukusebenzisa olu nxibelelwano leWi-Fi. Yathi kwakufika ucimicimi wombane kwanzima ngoba nemali le yedatha ibingeyonto ndihleli ndinayo. Kodwa ke ndaye ndaphela ndizincama ndithenga idatha yonxumelelwano, ndisebenzise yona ke xa kuthe kwakhona lo cimicimi wombane. Ize ithi xa uphinde wabuya walunga ndisebenzise ke ngoku iWi-Fi.

Elona chungechunge lomdlalo wedrama endiluthandayo nguEduze Nami. Kuye ndithanda ukuba udlalwa ngabantu endibabona mihla le kwi-social media, abantu abasakhulayo nabazimisele ukukhula. Eyona nto ndiyithanda ngabo kukubabona bekhula kwaye ingumnqweno wam ukuba bakhule bade baphumelele, ndithanda loo nto. Kwaye udlalwa ngabantu abasafundayo, abangabantwana besikolo. Loo nto ithi inintsi into elele kubo, abangayizuza xa benothi banyamezele kwaye lulutsha olusakhulayo oluze ngobuso ezweni.

Iingenelo zegruphu yosapho kukuba nithetha naninina nifuna akunaxesha, nokuba omnye ukude kangakanani komnye. Kwaye iingxaki ezifuna ukhawulezisa zisonjululwe, zithethwa egruphini. Ngamanye amaxesha kuba khona iingxaki ezikhawulezileyo enithi niziqoshelise kwigruphu yosapho. Futhi ikwanceda ezintweni ezinintsi, xa omnye ehlala kwindawo ekude nabanye kuze kuthi xa kufuneka kuthethiwe kube kungekho mali yokuba kudityanwe, ngoko igruohu yenza izinto zibe lula, umyalezo ufikelele nakubani na wosapho ngexesha elikhawulezileyo.

Ubungozi bokuzixela kwi-social media kukuba akunguye wonke umntu okunqwenelela okuhle. Ngamanye amaxesha ungabhala wena kwi-social media ukuba uphi kanti abanye abantu bayaceba ngawe bafuna ukukukhuthuza okanye kukhona abantu abafuna ukukubulala. Loo nto yenza ukuba ungakhuseleki. Iingxaki ezininzi ezenzekayo esizibonayo kwi-social media zokubulalwa kwabantu yonke le mihla, ingakumbi amanina, ziqala kwezo zinto zokuzixela ukuba uphi. Ngoba omnye uyazixela, baze bathi abo bangamfuneli nto intle bamgade xa ephuma, bamthathele konke anako bade bambulale okanye adlwengulwe.